Ndicinga ukuba ndingayithatha inxaxheba ekubalekeni i-marathon. Mna ngokokunokwam ndingumntu othanda kakhulu imidlalo. Ndithanda imidlalo yokubaleka, umdlalo yomnyazi neminye ke imidlalo engeminye. Ukubaleka imarathoni, kungandenza into yokokuba ndihlale ndidlamkile, ndihlale ndisemandleni, ndihlale ndisegazini, amalungu omzimba wam ahlale olulekile. Ndikwazi ukuzenzela izinto ezininzi noxa nje ixesha leminyaka liqhubekekela phambili kodwa wona umzimba ube usemandleni.

Ngumdlalo i-ice skating okokuba ndiyibiza kakuhle. Andizazi izixhobo, ndibona nje izihlangu ezisetyenziswayo. Okokuba kwenziwa njani ukuze kubekho umkhenkce phantsi, andinalwazi kodwa ngowona mdlalo endiwubona okokuba ungatya kakhulu epokothweni. Kodwa ke endingakuthanda futhi ukuba ndiwusebenzise okanye ndiwusebenzele, ngumdlalo we-ice okanye umkhenkce wokuskeyita.

Mna nabam abahlobo xa singenamali siye sizonwabise ngezi ndlela. Singabantu abathanda umculo so siyasiziculela ngemilomo yethu, ngolo hlobo sizivisa kamnandi. Singabantu abathanda nokumamela umculo, umzekelo, i-acapella, umculo wokudanisa, sibe ngabo bantu badanisayo. Kungenjalo sihlala sidlale oopuca, amakhadi, oobhayishoza, zonke ezaa zinto. Sizonwabisa ngelo hlobo singakhange sibe kanti sichitha imali, kwaye ke siyanyanzeleka ngokuba singekaphangeli sonke.

Zange ndalibukela ilanga liphuma ehlotyeni kwaye ndinomdla kakhulu ekulibukeleni liphuma ngoba ndikhule ndisiva okokuba xa liphuma liyelidlale kwiChristmas Day. Ngoko ke ndinomdla kakhulu wokulibona liphuma noba alidlalanga. Into endibethayo kukuba andilazi ukuba liphuma ngabani na ixesha, kwaye liphuma kweliphi icala kodwa ndinomdla kakhulu ekuliboneni okanye ekulibukeleni liphuma.

Ndicinga uba umgangatho weqela leqakamba loMzantsi Afrika liyehla kule iminyaka kuba kaloku silazi iqela lebhola lomdlalo weqakamba lisenza kakuhle kakhulu. Liphumelele imidlalo eminintsi, beselibambe unamba linqenqeza phambili kwimidlalo yezehlabathi kwaye ngoku alisaveli kakhulu xa lidlala nezinye iindawo. Ndicinga uba liyehla kakhulu, alimanga koko liyehla kuba laliphumelela kakhulu kwiminyaka egqithileyo.

Owu ibhola lezo ibhola ekhatywayo yaseMzantsi Afrika ayikhuli, ayehli, ime ngxi. Ayiphumeleli nakweminye imidlalo yehlabathi. Owu, sisono kodwa! Minyaka le, ayikaze kwathiwa iphumelele iza kumelana okanye iza kuqhudisana nemidlalo yezebhola, nemidlalo yezehlabathi. Hayi akukho mpucuko, akukho imile ngxi. Andikaze ndava kuthiwa iphumelele nomdlalo omnye kwimidlalo yezehlabathi.